Imithombo ethembakele yolwazi lwezempilo eNingizimu Afrika ungaya ngase maklinikhi noma emtholampilo lapho uzothola khona amanesi aqeqeshiwe. Azokuchazela kabanzi ngezezempilo noma uye kodokotela noma ezibhedlela zikahulumeni ezingakhokhisi ntengo noma uye kuma-pharmacies asemadolobheni noma iy'ndawo lezi eziphatha imithi ziyafundisa nazo ngezezempilo. Bakhona-ke nodokotela abazimele nabo basemthethweni bagunyaziwe ukuthi ungathola ulwazi oluthembakele ngokwezempilo noma ngolwezempilo lapha eNingizimu Afrika. Kanti futhi no-Google ungawusebenzisa kodwa bese ungena kumawebhusayithi ahloliwe nasemthethweni.

Njengoba sinesikhungo sezingcingo ey'phuthumayo, kubalulekile ukuthi sithole noma i-generator, noma ama-battery, noma amasona panels azosilekelela ukuthi sikwazi ukubeka iy'ngcingo zethu zihlezi zisesimeni sokusebenza, kusebenzeke ukuze abasithintayo bakwazi ukusithola ngoba kusuke kuyizimo eziphuthumayo. Kuyaphoqa ukuthi sigcine le ndawo isebenza inawo amandla okukhiqiza lo mkhiqizo wokutholakala ey'ngcingweni. Sikwazi ukuthola umyalezo lo osuke uphuthuma ngaleso sikhathi. Kungatholakala amasona panels ama-solar panels kungatholakala ama-battery azosigcinela amandla, kungatholakala ama-generator.

Ukufunda ngokwezempilo ey'koleni kakhulukazi samabanga aphansi kuyaye kube nzima kakhulu ngoba othisha bethu abaningi abanalo ulwazi noma abanakho ukuqeqeshwa ukuthi mhlampe bangakhona ukufundisa ngokwezempilo emazingeni aphansi. Okunye-ke kuyaye kube nombandela walokho nabazali abakakwamukele ukuthi iy'ngane zabo kumele zifundiswe kuze kufike kulelo zinga emazingeni aphansi kakhulukazi thina sizwe esimnyama sikholwa ukuthi okunye iy'ngane lezi ezisemazingeni aphansi kumele sifihlelwa kuze uba zifike emahayi school noma kumazinga aphezulu. Nabo othisha abanalo bonke ulwazi nokuqeqeshelwa ukufundisa ngezempilo ezikoleni zethu.

Kungakuhle uma umphakathi noma imiphakathi eyakhele iy'kole noma la kwakhe khona iy'kole phecelezi surrounding areas bakwazi ukuthi batshale noma balime ukudla okunempilo nokunomsoco, ukuze bezokwazi ukuthi benze uhwebo nohulumeni. Ukuphakela iy'kole babe nesivumelwano nohulumeni ukuthi bazohambisa ingxenye ethize ey'koleni ukuze iy'ngane zikwazi ukuthola ukudla okunomsoco futhi okufike kusese nomsoco esikoleni. Lokho kusiza ibhizinisi kuphinde kusize isikole. Kusize impilo yomntwana esizokhula kahle ikhule ngokudla okunomsoco.

Ukufundisa izingane ezisencane ngosizo lokuqala, kubalulekile ukuthi iy'ngane lezi ey'ncane noma abafundi abancane bakhandelwe isifundo sabo esizodila, noma esizohlala ekutheni sibafundise noma sibaqeqeshe ngalolu sizo lokuqala noma usizo oluphuthumayo. Lokhu kodwa kuphoqa ukuthi othisha nhlobo bona uqobo balwazi lolu qeqesha noma lolu daba lokufundisa ngosizo lokuqala. Kubalulekile-ke ukuthi kube khona ney'nsiza kusebenza ukuze bangakhulumi ngento abangayiboni okune kuzodingeka ukuthi kube khona ey'koleni bakubone ukuthi kukhulunywa ngento ekanje.

Imikhankaso efana ne-Movember isiqashise kahle ngoba iveza ulwazi oluningi abantu abangenalo ngomdlavuza wendlala yesinye. Lokhu sikuthola kahle ngawo uNovemba la kusuke sekwenziwe le nyanga ukuthi yonke inyanga kusukela iqale iziyophela sobe sifundiswa, kuhanjelwa nemiphakathi, kulekelelwe nabanazo mhlampe iy'mpawu zokuba nalesi sifo somdlavuza bathole usizo lokwelashwa. Lokhu kusiza kakhulu ukuthi kuqwashise-ke nabangababi nalo ukuthi bangazivikela kanjani kulo mdlavuza. Ave kubalulekile kulo mkhankaso ukuthi uqhubekele phambili.

Uma isikole siqala ingadi ngaphakathi esikoleni noma ngabe yingaphandle, kodwa lokho kuyaba bafundisa abafundi kubanikeza ulwazi oluningi ngezolimo. Bazofunda kabanzi ngenhlabathi bafunde kabanzi ngey'tshalo ukuthi lesi sitshalo sitshalwa kanjani, sivunwa kanjani, sikhiqiza nini, sikhiqiza into engakanani enhlabathini enjani? Uyenzenjani inhlabathi ukuze ivunde? Uma sekuvuthiwe kwakuphuma leso sitshalo senziwa njani? Sishoniswaphi? Sidleke kanjani? Iziphi izitshalo ey'tshalwayo? Iziphi ey'thengwayo ezikhandwayo? Lokho kuyasiza kakhulu abantwana uma besebancane bathole lolu lwazi lwezolimo, kanti futhi kungabasiza ekukhetheni amakhono abo nokukhetha iy'fundo ukuya phambili.

Ave kubalulekile ukuthi uma ukhanda ibhizinisi eNingizimu Afrika ungacabangeli kuphela ingxenye yabantu abathize, kodwa isitolo noma leyo bhizinisi lakho malivuleleke kuwo wonke umuntu osuke ezongena lapho. Kukhona abantu abahamba nezinduku. Kukhona abantu abahamba ngonyawo mhlampe olulodwa kodwa bayakwazi ukuzihambela. Kukhona abantu abahamba ngey'hlalo. Kumele indawo leyo yesakhiwo sakho sivumele wonke noma lonke uhlobo lomuntu ukuthi akwazi ukuzithola engena nangaphakathi. Lokho kungenzeka kanjani na? Ngokuthi kukhandwe iy'ndlela mhlampe zihlukane phakathi. Kube khona evumela abezinyawo nokwey'tebhisi, kube khona evumela iy'hlalo ey'namasondo ezizokhandwa nje kahle zingenyukeli kukwazi bakwazi ukungqubana noma ukugqubeka noma ukuyiphusha, bafinyelele ngaphakathi njengawo wonke umuntu.

Ngoba kubukeka engathi kuyisimo esiphuthumayo, kuzophoqa ukuthi isiguli sigcina sithatha iphepha nepeni, sibhala phansi uma sikhona ukubhala phansi yonke into ebuzwayo noma nabo basemtholampilo basebenzise lona lolo lwazi lokubhala phansi, babuze imibuzo kuso isiguli, bese siphendula naso isiguli siphendule ngakho ukubhala phansi. Uma ikhona enye indlela bangasebenzisa ubuchwepheshe phecelezi amafoni ngoba aseyakwazi ukuthi asebenzise-ke nawo. Basebenzise wona babhale lezi nkulumo zabo baphendulane kanjalo ukuze kusebenzeke. Isiguli sikwazi ukuthola usizo nabo bakwazi ukuthola inkinga esesigulini ngoba kudingakala kube khona ukuxhumana ngaphambi kokuthi bakwazi ukusizana.

Kungaba lula uma ngingabambisana nohulumeni waseNingizimu Afrika sakhe, indawo ezobe ifana nazo zonke iy'ndawo zikahulumeni lapho kuzobe kugadiwe. Kunabantu abagadayo kunabo bonke abasebenzi abadingakalayo, abanolwazi lwalo msebenzi kuze umsebenzi ubelula ungabi semahlombe omuntu oyedwa noma ungabi semahlombe ame ngingedwa. Kuzophoqa ukuthi sithole indawo ephephile futhi ezoba ngaphansi kwahulumeni ukuze izovikeleka ey'ntweni ey'ningi ezivela emphakathini wethu esiwakhele.